Ee, meaparo ya setso e ka apariwa mo meletlong ya tlotlegang jaaka di-conference segolobogolo fa e dirilwe ka tsela e e bontshang tlotlo le maemo. Jaaka mo dingwageng tse di fitileng re bone gore batho ba le bantsi ba simolotse go bontsha setso sa bone mo ditiragalong tsa semmuso, go akaretsa di-conference, ditlhopho le diphuthego tsa boditšhabatšhaba jalo jalo.

Moaparo wa basadi o ke naganang gore o montle thata ke mosese wa seshweshwe o re o tlwaetseng ke fashion-e ya baTswana le basotho, o dirilwe ka letsela la German print o moleele o mebala-bala, o na le mekgabiso ya selegae le tuku e e lekanang ka mmala. Goreng ke ke akanya gore o montle? O tlotla mme bontsha seriti sa gagwe, o bontsha ngwao ka bopelokgale, o kgaoganya mosadi le bontle jwa fashion-e ya , go bonolo go kopanya le mefuta e mengwe.

Ee, ke nagana ke tsona mo boemong bo bongwe. Diaparo tsa setso di senola mmele di ka nna le seabe mo boitshwarong jwa bana ba segompieno. Bana ba gola ba lebelela dipontsho tsa setso e le sengwe se se tlwaelegileng kgotsa se siameng. Fa diaparo tsa setso di tlhagisiwa di le dikhutshwane kgotsa di bana ba ke akanya gore ee, ke go go siameng go dira jalo mme fa ga tshwanela go nna jalo.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa ke ditsela tsa semelo tse di bontshang gore motho ke wa setso sefe, di supa maemo a gagwe, ditumelo le dingwao tsa setso. Mme ke moo di thusang go tlhama le go tiisa botsalano le go dirisa melao ya semmuso mo setšhabeng.

Moaparo wa mosadi a tshwanetseng go apara ke le ke mosese o moleele o sentle o tshwanela mosadi yo o godileng kgotsa yo o nyetseng, le ke letsela le le mo godimo ga . Goreng kere jalo? Moaparo o rileng ke tsela ya go tlotla lelapa la monyadi le go bontsha gore mosadi yo o setse a le mo lenyalong, ke selo sa tlotlo le seriti se supang gore ga o tlhole o le mo lenyalong la bašwa mme o tsaya karolo mo bodiredi jwa lelapa.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letsela, le gone gore ba di dira ka letsela ntlha ya bone ke gore le nonofile le dira gore diaparo di nne le botshelo jo boleele le bonolo nna letlalo sentle mo mmeleng, le rotloetsa botaki le ka kgona go logela dipaterone tsa setso tse di kgethegileng le gone la kgatlhisa mebala go dira gore moaparo o kgatlhe. Maina a meaparo ya Setswana e ke itseng ke , borokgwe jwa setso, khiba ya banna le tuku le .

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke botlhokwa ebile e supa boitseanape, boitsholo le boreelano jwa setšhaba. Diaparo tsa mosadi mo setšhabeng di fetisa melaetsa tsa ka ga se mosadi a emelang sona mo motseng kgotsa mo lelapeng.